Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di na le seabe se segolo mo kopong ya karata ya sekoloto dibanka di leba seno go bona gore o ka laola madi ka boikarabelo histori ya sekoloto e ama jang kopo ya karata ya sekoloto payment history fa o duela dikoloto ka nako o bontsha boikarabelo seno se tokafatsa credit score ya gago fa o dirisa thirty percent ya limit-i ya sekoloto o bontsha gore o laola madi sentle go nna le akhaonto ya sekoloto e kgale go bontsha botswerere dibanka di a e rata go nna le motswako wa store cards, personal loans, kana credit cards go bontsha bokgoni jwa go laola mefuta e e farologaneng fa o dira dikopo tse dintsi ka nako e khutshwane score sa gago se a fokotsega fa o kile wa duela kgotsa wa sekwa seno se ka dira gore kopo ya gago e ganwe.

Go dira kopo ya karata ya sekoloto ke kgato e e botlhokwa mo botshelong jwa madi mme diphoso tse di tlwaelegileng di ka dira gore kopo ya gago e ganwe kgotsa e amogele maemo a a sa siamang jaaka fa score sa gago se le kwa tlase kopo e ka ganwa seno se bontsha go tlhoka boitshwaro se ka fokotsa score sa gago go se tlatse tshedimosetso ka botlalo kgotsa ka phoso, ditokomane tse di sa felelang kgotsa diphoso mo foromong di ka dira gore kopo e seke ya sekasekiwa sentle go se bontshe bopaki jwa madi a o a amogelang go se itse ditshenyegelo tsa karata go batla limit-i e e kwa godimo go feta bokgoni jwa gago go itse ditshwanelo le maikarabelo a karata go se lekole rekoto ya sekoloto.